Zwi humbudzo zwe vho makhulukuku washu vha phukha khazwo mitambo ya kale vhurereli yashu.

Nne nyimbo dzi khwinisa nga nṱhani ha uri vhana vha vha vha kho guda tshithu wa vhuya wa tou tshi imbelela nga dzi tshithu tshine wanga tshi hangwa, hezwi vhana vha bizi vha khou imbelela ndi ndi ndi ndi musi zwi khou nwelela muhumbuloni wavho nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme.

Ee ngori i vha khou gudisa vhana vhashu vhutshilo na kutshilele kwa matshelo vha ḓi bvise kha zwi dzidzivhadzi vha songo ita zwa zwidzidzivhadzi vha hule vha khou ḓivha vhundeme ha vhutshilo.

Ya zwone ndi zwa ndeme ngori vha a guda matshilisano vha guda matshilisano vhana nga zwi hei heyi mitambo na u vha na vhukonani na vhanwe vhathu vha songo ṱwa vha khou lwa na vhaṅwe vhana kana u kolela vhaṅwe vhana.

Nṋe ndi funesa badi zwa mitambo, ndo gudesa zwithu zwinzhi nga maanḓa kha mitambo ndo ḓi bvisa vhu dzidzivhadzi ndo zwi bvisa kha zwa mahalwa ndi tamba mitambo yo no tonga vho sa bola ine u swikela zwino ndi ḓi wana ndi khou tshila zwavhuḓi ndi sa khou ita zwa mahalwa na zwikambi.

Vhuhulwanesa nga maanḓa ngori zwi a kona u ṱuṱuwedza vhaṅwe vhana vhane vha vha uri na musi vho xela vha khou tshila zwine zwa vha uri a zwi to anḓana zwavhuḓi na vhutshilo vho ḓi dzhenisa nga maanḓa kha zwi dzidzivhadzi ḓivhadzi. Zwino vha tshi vhona zwino vha tshi ṱuṱuwedziwa vha fhedzisela na vho vha na dzangalelo ḽa u kona u swikelela hezwi zwithu vha vha vha khou tshila nga nḓila yeneyo ya khwiṋe.

Zwithu zwi vha zwi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ngori tshelede ya hone i vha i khou ṱoḓa nga nḓila yo fanelaho tshelede ya hone ivha i kho ḓa nga nḓila yo fanelaho, u vha ramabindu ndi zwi gudisa zwithu zwinzhi nga maanḓa wa vhulimi wa lima wa rengisa wa ḓi wanela tshelede.

Vhundeme vhu hulwanesa vhaswa vha vhune vha ṱangana naho ndi u kuvhanganya masheleni uri vha kone u thoma zwa vho ramabindu ndi hone vhuleme vhuhulwane sa nga maanḓa muthu miḽoro uvha nayo mara masheleni a khou konḓa a u thoma bisinese.

Hedzo puḽatifomo dzi a thusa nga nṱhani ha uri ra sedza vhutshilo ha maḓuvha ano ndi social media nga maanḓa lune vhaswa vha fhelela haningei kha social media almost vhathu vhanzhi vha South Africa vha hanefhaḽa vhe ne vha vha na miḽoro na business wa kona u i phuromota zwavhuḓi nga hedzi social media.

Lu a vhuyedza kha ikonomi ngori zwoṱhe zwine vha ḓovha vha khou badela u dzhena stadium vha ḓovha vha kho renga zwiḽiwa fhano tshiṅwe na tshiṅwe vhane vhatshi ita vhavha vha khou tshi ita fhano na u tshentsha masheleni avho vha tshi swika fhano Afrika vha a tshentsha fhano vha shumisa rennde ya fhano nṋe ndi vhona ungari zwi vha zwi khou vhuyedza.

Ḓorobo ingaho ya sa Cape Town nṋe ndi vhona ungari ndi hone hune ndi hone hune hezwi zwa vhuendedzi mashango vhatshi swika vha swikela hone kanzhi ende hezwi zwa dzi sikiḽini zwi vha zwi haningei.

Tshiḽa tshifhinga vhunzhi ha dzi butter vhunzhi ha dzi bada dzo vusuludza zwiṱediamu zwo fhaṱiwa nga huswa vha endelamashango ndi vhona ungari vho shela mulenzhe muhulwane nga maanḓa na bisinese dzo tshimbila uḽa ṅwaha wa twenty ten.

Ndi nga maanḓa kha vhaswa lune vhaswa ho tholiwa luṅwe kha vhalindi vha tsireledzo, mapholisa, vha u kiḽina zwo ḓisa mishumo nga maanḓa nga tshifhingani tshilani tsha twenty ten kha world cup.

U li ndi uri vha lindi vha tsireledzo vha mbo ḓi namba vha guda henefhaḽa, vha kiḽini vha mbo ḓi namba vha guda henefhaḽa nduri zwi a vhuedza badi.

Rine vhaswa ri a vhuyela nga vhuyelwa nga maanḓa, ndi uri mishumo minzhi u fana na u kiḽina na u vha mulindi wa tsireledzo ri vha ri khou vhuyelwa na ikonomi ya fhano Afurika Tshipembe i vha i khou vhuyelwa nga maanḓa.

Ndi tshavhuḓi nga maanḓa lune rine ri a kona u sapota dziṅwe tshaka, zwia dovha zwa vhuyedza ikonomi yashu uri navho vha kone u ri sapota miṅwahani i ḓaho na riṋe ri tshi vha na mitambo fhano Afrika hayani ḽa dzhango Afrika Tshipembe.

Zwia vhuyedza kha ḓorobo dzashu na na na na vhadzulatsini vha tsini na vhadzulatsini ngori vhathu vha swika hanefhaḽa vha wana dzi nnḓu vha renta vha dzula hanefhaḽa u swikela heyi mitambo i tshi fhela, na ma na sia ḽa vhubindudzi zwi vha zwi khou tshimbila nga maanḓa ngori zwiḽiwa na zwoṱhe zwoṱhe huvha ukho rengiwa hanefha Afurika haya Tshipembe.

Zwi a si a sika mishumo nga maanḓa zwi a sika na tshi ndi tshi sedza nga maanḓa kha ikonomi zwi vha zwi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa.

Hezwi ho fhaṱiwa dzibada ntswa kana zwiimiswa zwiswa, midavhi miswa, zwifhaṱo zwiswa, zwithu zwi thusa u sika mishumo zwi thusa u sika mishumo na ane vha vhalindi vha tsireledzo vha hanefha dzi badani navho vha vha khou wana mishumo zwi a thusa nga maanḓa.

Nḓila badi ḓorobo dzashu dza vhupo ha mahayani u fana na thohoyandou ri tshi sedza siṱediamu zwa thohoyandou tsho vusuludzwa, ra sedza siṱediamu tsha polokwane tsho vusuludza mimoḽo yo ḓo fhaṱwa zwo ḓo vhuisa u vhuyedza badi ikonomi na u sika mishumo kha vhupo ha mahayani.

Ya ndi zwone masheleni manzhi o shumesiwa o shumesa nga maanḓa mara mmbonalo ya hone ho vha na mbuyelo khulwane nga maanḓa lune na ṋamusi na zwino ri tshi sedza kha zwithu zwa vho siṱediamu zwi a kona u fara nga maanḓa feme nzhi nga maanḓa dza vhaṱaleli vha bola ende stadium hezwi a kona u hosta dzi gigi nzhi nga maanḓa maḓikiṱa manzhi nga maanḓa a dzhia a hosta afho fhethu. So nṋe ndi vhona ungari zwi vha zwi khou shela mulenzhe kha u alusa ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe na mimoḽo ine ya vha uri yo fhaṱiwa i vha i khou sala i khou alusa ikonomi.

Ya hezwi zwi na vhungoho vhuhulwane nga maanḓa hezwo zwi na vhungoho vhuhulwane nga maanḓa na nṋe ndi a ima nazwo zwi shuma zwezwo u tandulula dzithaidzo nzhi nga maanḓa, zwa mitambo zwi a kona u dzhenisa vhaswa vhanzhi nga maanḓa vha kona u bvisela vhutsila e vha sala vha khou kona u ḓi imela nga zwa mitambo vha ṱutshela kule na zwidzidzivhadzi na zwikambi.